Haele jwalo, ke tlo kopa hore jwale atjhe ba mo ntshe jwale hobane data ena ke e reka hore e nke kgwedi kaofela mme ena jwale o sa e sebedisa ka mokgwa o mong jwale ha e se e fela ka matsatsinyana a mmalwanya feela. Tjhe ke tla tlameha ho kgutlela company mono, ke ba bolelle hore ke kopa le ntshe motho enwa wa hobane jwale data ena o sa e sebedisa ka tsela e makatsang. nke se hore ke sebedisa haholo nna monga yona.

Ke bona ho le betere ke reke koranta hobane strateng mono o tlo utlwa le ditaba tse ding tse leng hore ha di a ngolwa mo ka ha batho ba tlabe ba se ba ikenyetsa le tsa bona tse ba di nahanang ebile ba bang ho na tla be ba batla ho di kgabisa. Mme o qetella o se fumana taba ka tsela e leng hore ha se yona.

Re ka kgona ho wa berekisa hobane marangrang a kajeno ha se a kgona le ho kenya di-sim card tse pedi. Jwale ka tsela eno re ka kgona ho wa sebedisa re le babedi. Hobane le ha o kena ntho tsa hao mono, o tlo kgona hore o di bone mme le ha ho kena melaetsa ya ka. Le ha ke letsetswa, ke tlo kgona hore le nna ke bone hore tsena ke tse hlokang nna mme ke arabe. Jwale ha ho le jwalo ke a kopa hle, hore marangrang ana re wa sebedisa re le babedi hobane ho ka kgonahala. Technology e re etseditse dintho hore di be bobebe.

Ya ka password ke entse ka letsatsi leo ke qetileng sekolo ka lona, hobane ke letsatsi leo hore le ne le le bohlokwa haholo bophelong ba ka. Ebile ke letsatsi leo e leng hore nkekebe ka le lebala. Jwale e dutse hantle mona kelellong ya ka, ebile ha se ntho e le hore ke ka lebala hore ha ntse ke nahana letsatsi leo feela, le ho bososela ke a bososela.

Dumela, mohlomphehi. Ke founa tjena ke tlo o bolella hore router eno e ke e rekileng mono ho lona e senyehile. Jwale ne ke re ke botsa hore ana ho na le tsela e nngwe, e leng hore nka fumana e nngwe ka yona na? Hoba jwale ena e senyehile, ebile le nna ha ke tsebe hore bothata ba yona ke eng hobane e ile fela ya thola feela ebile kila bona e qala ka o sokodisa ka network-e. Ka ipotsa hore e leng hore mathata ke eng. Jwale tjena ha e sa etsa letho, e itholetse fela. Jwale ne ke re ke botsa hore ana e teng tsela e nngwe, e leng hore nka fumana e nngwe na?

Dumela, mohlomphehi. Atjhe ke founa tjena hobane ha ke a thaba hobane re a patala mona, ditjhelete tse ngatangata, empa difilimi tseno tse re di shebellang mona atjhe ke tsa kgale. E be lebaka ke la eng jwale le hore re patale tjhelete e ngata, empa re shebella difilimi tsa kgale. Kontraka enana ke nkile hobane ke batla ho shebella difilimi tse eleng hore ke tsa sejwale jwale ebile ke tse ntse di tswa hona jwale. Empa tjhe itse ha ke fihla mono atjhe tsena tse re di shebellang ke tsa kgale. Ebile atjhe nna ntho tsena ha di nthabise hobane ke nkile contractor ena ke re ke batla ho shebella difilimi tsa sejwalejwale. Ebile le tjhelete e ne re e patalang e ngata haholo hore nka tlo shebella difilimi tseno tsa kgale.

Atjhe malome, ana a bone hore ntho tsena tsena tsa sejwalejwale, ditaba tseo o di batlang pampiring o ka di fumana di-phone-ng mona. Ee, atjhe malome ena ya ke nne ke lo reka pampiri kwana atjhe e se le ntho ya sekgalekgale. Ditaba tseo o di batlang le tseo o ratang ho di bala di a fumaneha mona mohaleng wa hao. Ho tla batla o shebe ho ona, o tlohelle nthwena ya ho reka dikoranta. Ebile o qeta le tjhelete ka dipampiri tsena tsa hao. Mohala ona wa hao o kgona ho etsa ntho tse ngata haholo. Bala ditaba tseno tsa hao mohaleng wa hao.

Smartphone App di a thusa haholo hobaneng o boloka tjhelete e ngata haholo ya ho palama matekesi le ya mafura a koloi, ha o ntse o ya hodimo le tlase, o lo reka, o lo phetha mabaka. Empa di hloka hape o nno di ele hloko hobane ka nako e nngwe o ka fumana hore mabenkele ana a hula tjhelete. Wena o sa lebella, mme a hule le tjhelete ho se na le ntho eo o e rekileng. Jwale ka tsela eo, e batla hore ha o reka mono, o shebe hore o dumellana le bona jwang le hore ba hula tjhelete ka tsela e jwang. Hore le wena o kgone hore ba seka o hulela tjhelete, ho sa tlameha hore ba hulele.